Setsong sa setswana re apara diaparo tsa mofuta wa mobala wa letala wa legodimo, mme di fetogele re apara mmala .

Wa setso sa setswana gonne batswana ba e tseela kwa godimo mme ba rata setso sa bone e le tota. Batswana ba netefatsa gore mosese wa bone o mo telele mme le mmala wa teng o tsamaisana le setso sa bone. Setso sa basadi moaparo wa teng wa setswana o mo pila e le tota go bontsha gore jo ke mosadi wa motho kgotsa jo ke mosadi wa motswana.

Gonne moaparo o kwa setso mme gonale moaparo o sa siamang o ntshang derope le matsele. Moaparo wa setso o ntshang matsele le le dinama ke wa setso mme gagolo kwa seZulu le seXhosa. Ke setso sa bona re ka se ganetse setso sa bona. Sone a sa siama go ntsha dinama mara ke setso sa bona.

Ka mmala, le mmala o le montsi, le ditlhako mme le marukgwe. Gonne marukgwe a setswana ha a tshwane le marukgwe a seZulu le .

Go apara mosese o motelele le tuku, mme gore a tlhomphege a bontshe gore ke mosadi yo o nyetseng. Ga a tshwanela go ntsha dinama. O tshwanetse go apara jaaka mosadi o tlhompegang jaaka mosadi o agang motse. A apare mosese mo telele a bontshagale gore ke mosadi le tuku.

Ke tlhago e dirisiwang go apara diaparo tsa setswana. Moroko ke moroki o re dirisiwang go apara diaparo tsa setswana. Motlholo ke lesela le le dirisiwang go apara diaparo tsa setswana. Ka moaparo o dirisiwang ke bagolo ba setswana.

Kamano gareng ga kamano gareng ga basadi ke gore, diaparo tsa basadi tsa setso di tlhalosa gore ke mosadi wa setso se se tlhagang kae kgotsa ke mozulu kgotsa ke motswana. Mme batswana le ka mmala wa bone ba farologana le mazulu le setso se sengwe. Honne mmala wa setso sa rona le setso se sengwe ga di tshwane.